Irhabi yisembatho esisebenziswa bomma nabaphekako namkha nabenza omunye umsebenzi wasekhitjhini esibizwa nge-apron.

Isikotjhi isembatho esimbathwa babantu besifazana abomma namkha amantombazana esibizwa kobana yi-skirt.

Umdzegana yinto yisembatho esimbathwa babantu besimame.

Umnayilani yisembatho lesa esithungiweko namkha esithungelelwe izinto.

Umgari sisembatho ebasimbatha lokha mabenza umcimbi wesintu samaNdebele.

Umadalanyana yizembatho ezimbathwa emcimbini ezifana naleza ezibiza amehlo wabantu.

Umbalo yizembatho zesintu begodu ezinombala omuhle ohlukahlukeneko.

Unokhethwabo yizembatho leza ezimbathwa babantu abatjhadileko begodu ezihle ezinombala okarisako.

Umtshurhwana yi-skirt esimbathwa babantu besifazana lokha lokha nabasemcimbini.

Isihlohlo yizinto abaziqhinako ehloko lokha mabenza izinto zesintu begodu bafake nama-beads lokha mabasemcimbini.

Umumuntu owaziko bona ingubo zenziwa njani begodu onolwazi ngezinto zesintu bona zikhamba kanjani begodu zithungwa njani izembatho zakhona.

Umkhala kulibhande elibotjhwa emzimbeni namkha esiswini.

Unomahlonjana uyingubo ebayimbathako begodu inemibala emihle.

Unomatlawana umumuntu ombatha izingubo ezihlukahlukeneko begodu ezihle ezikarisako ezinombala omuhle.

Iqakathekile khulu ngombana abantu bafunda ivunulo yesintu yesiNdebele begodu iyivunulo elihle elifundisako.

Isiko litjho okukhulu kimi ngombana kulapha ngibuya khona begodu yindlela ekhule nabomkhulu bami nabokhokho nabogogo kungifundisa bona ngivelaphi.

Ingiveza lapha ngibuya khona begodu ingiveza bona ngimhlobo bani womuntu begodu ngibuya kuphi.

Esikweni lami sithanda ukudla okunengi begodu okuhlukahlukeneko okufana nomratha okufana nenyama, umrorho ijemu into ezinengi.

Ekhaya sikhuluma isiNdebele begodu sikhuluma ilimi leli ngombana yilimi lekhethu.

Iye, ngiyavumelana nakho ngombana umuntu uyakghona ukubona bona lo imvelaphi yakhe ngiyiphi.

Zekolo zidlala indima ekulu ekhaya ngombana kusifundisa bona imvelaphi yethu ngiyiphi begodu siphuma kuphi.

Ngithanda umnyanya wesiko lamaNdebele ngombana kulisiko lami begodu ngithanda yoke into ngesiko lami izembatho ukudla nangendlela bacula ngayo.

Inaka yisembatho esenziwe ngemisila yeenlwane.

Iphotho yisembatho sendabuko sabesifazane ikakhulu emiphakathini yamaZulu namkha amaNdebele.

Iphephethu libhande yokuhlobisa lomdabu namkha elenziwe ngemicu nemihlobiso.

Ibheja yisikeyiti sendabuko sabesifazana esigcokwa njengophawu lobuhlobo nesiko ikakhulukazi ngabafazi abatjhadile.

Isithimba yisembatho sendabuko esenziwe ngemisila yezilwani esigqokwa ngabesifazane emcimbini yesintu njengaphawu lobuhle nokuhlonipha.

Itjorholo yibhande yokuhlobisa lendabuko elenziwe ngemicu enemibala namacici, eligqokwa ngabesifazana njengophawu lobuhle nesiko.

Iporiyana yisembatho esisetjenziswa njengesimilo sobuhle nokuhlonipha amasiko ikakhulukazi emtjhadweni.

Amapatlagwana yizicathulo zendabuko ezenziwe ngesikhumba seenlwane ezazigqokwa babantu basemakhaya njengophawu lwesiko nokuvikela izinyawo.

Umtjhotjho ngumdaniso wendabuko osebenzisa ukushaya izinyawo phasi ngesivinini, kudanswa emcimbini yesintu njengophawu lwenjabulo nokuhlonipha.

Ibhengela yibhande lendabuko elenziwe ngemisila noma imicu, eligqokwa esinqeni ngabesifazana emcimbini.

Amanambasikhambe yiinsimbi ezincani ezikhipha umsindo lapho kudanswa khona, ezibotjhwa emilenzeni.

Amacici yizihlobiso ezivamise ukugqokwa ezindlebeni njengengcenye yokuhlobisa umzimba.

Ibherede yisembatho sendabuko sabesifazana esivamise ukuba yibhande namkha umucu obotjhwa esinqeni.

Idzila namkha izungu libhande eliqinile labesifazana abatjhadile namkha elibotjhwa esifubeni noma entanyeni njengophawu lokuhlonipha nokuba ngumfazi otjhadile.

Amatshega yizihlobiso zendabuko ikakhulukazi ezivamise ukwenziwa ngamatje amancani namkha amacici ensimbi noma amaparele ahlanganiswe ndawonye.

Iyerhana yibhande lendabuko elenziwe ngemisila noma imicu namkha eligqokwa esinqeni ngabesifazana njengophawu lobuhle nokuhlonipha amasiko.

Ingetjana yisiketi esincani esimbathwa babantu besifazana emcimbini.

Ingwani yinto yokuhlobisa namkha yokubopha ehloko embathwa babantu besifazane.

Ikghororo yinto yokuhlobisa ezambathweni namkha eyenziwa ngeentambo noma idwango evamise ukubekwa ezindaweni ezibonakalako zesembatho.